Ne ke ikutlwa ke itumetse thata ke ikutlwa ke itumetse thata ga ne ke namela sefofane, mme e rile se thoma se kukega se nna mo moweng ke ga ke ikutlwa okare ke feroga dibete, ke ikutlwa o ka re nka kgwa, ke ikutlwa o ka re nka kgwa mme gantse go ya, gantse go ya ke ga ke thoma ke tlwaela go se namela sefofane, ee sone nnyaa gone go monate go namela sefofane.

Ke rata go araba potso ya gago, toro ya me ke go pagama sefofane ke rata go pagama sefofane ka lebaka la gore go iponatsa go le monate thata le gone . Go reka sebaka sa botsalano, go fokotsa le stress, go pagama sefofane go nthusa go fokotsa stress le anxiety, ke rata go pagama sefofane fa ke na le metswalle yaka.

Tsala ya gago e tshwanetse go reka tekete ya sefofane go tswa ko Aforika Borwa go ya kwa Nigeria. A ka reka tekete mo setulong sa internet sa sefofane jaaka South African Airways, Kenya Airways, Airways. Kgato ya bobedi ke gore tsala ya gago e tshwanetse go kry-a passport ya Aforika Borwa e e nang le masome a le makgolo a mabedi a dingwaga a tshwanetseng go kry-a Visa ya Nigeria. Kgato ya boraro tsala ya gago e tshwanetse go rata madi a .

Tiriso ya dibese mo toropong ya ka ke e rata thata ka gonne dibese tsena o duela madi a mannyane mme di kgona go go isa gongwe le gongwe mo toropong ya rona go sa tshwane le di taxi tsa teng di taxi di batla madi a turu, madi a mantsi thata.

e kopanela mathata a mang fa o leka go dirisa kana go reka karata e e botlhale ba bangwe ba ka nna le kgono ya go dirisa thekenoloji ya karata e botlhale. Tlhokomelo ya karata e e botlhale e tlhoka tlhokomelo, karata e botlhale e tlhoka tlhokomelo ya kgaolo jaaka go di tsenya madi le go di fosa. Go tsenya madi ke bone bothata bo karata e e botlhale e na le madi a go tsenya madi e ka ba maatla go ba bangwe.

Bakgweetsi ba dibese bone ba itse go tshwara nako, ba tshwara nako ke yone nthwe ke e ratang ka bese ba tshwara nako ke sone se ke se ratang ka bese seo, go tshwara nako ga gona gore a ka tla lata. Se se botoka a kannetse a tla pele ga nako mme bese dingwe di na le nako e tsamayang ka tsone ba na le maitseo, ba tlhompha nako.

Babereki ba amega thata ka gore ga dibese di le mo seteraekeng ga ba kgone go ya tirong mme bangwe ba ka latlhegelwa ke mmereko. Ga ba sena madi a go duela di taxi bangwe ebile go na le dipoleke tse e leng gore di tekisi ga di fitlhe teng go tsamaya fela dibese jaanong seo se utlwisa botlhoko thata ka gore ga go na le seteraeke ga ba kgone go ya tirong, bangwe ga ba kgone go ya gae, bangwe ba latlhegelwa ke tiro ka ntlha ya gore ga ba kgone go ya tirong.